Inaka sisembatho esimbathwa bobaba abathetheko nofana abasesigabeni sokuthatha, endleleni eya ekuthatheni, bambatha inaka.

Iphotho limbathwa bomma abendileko nofana abavunulisiweko, ngibo abambatha iphotho.

Iphephethu yembathwa mntazana osekadlulisile, ngokwesibonelo, mntazana osekathombile, olungiselelwa ukuyokwenda, umbatha iphephethu nakahlubulako.

Ibhetjha limbathwa basegwabo abalungiselelwa ukuyokuwela nofana ukuyoba mamasokana, limbathwa masegwabo ibhetjha.

Isithimba sembathwa mntazana odlulisileko nofana othombileko, uthi nakahlubulako bambathise isithimba, ahlubule ithawula ambathe isithimba, simbathiswa umntazana osekadlulisile, osesigabeni soyokwenda.

Itjorholo yembathwa bomma abavunulileko nofana umma ovunulusiweko, owendileko, nguye ombatha itjorholo.

Iporiyana yembathwa bobaba abathetheko. Lokha ubaba nakazokubongela umntwana nofana ngesikhathi anomnyanya, umbatha iporiyana, ukukhombisa bona ngubaba womuzi othetheko, nguye ombatha iporiyana.

Amapatlagwana manyathelo la avuleke ngaphambili nangemva, nawukhamba ngawo athi, chapha chapha, patla patla, ngiwo amapatlagwana lawo. Ambathwa basegwabo, ngibo abambatha amapatlagwana.

Umtjhotjho umbathwa bobaba abathetheko, umtjhotjho ngilo ebawufaka ehloko, bawubeka la ehloko umtjhotjho. Khulukhulu umbathwa bobaba namasokana asendleleni eyokuthatha, ngibo abambatha umtjhotjho, bawufaka la ehloko.

Ibhengela yisinjana engena esandleni, ingena la esandleni, ufaka isandla, ihlale la hlangana nesandla nomkhono, la kuhlangana khona isandla nomkhono, ihlala lapho, ngiyo ibhengere, ihlala lapho. Isikhathi esinengi navane ifakwa, vane ifakwa nangabe ufakwa ngugogo, umtjele ukuthi isandlesi sibuhlungu gogo, akufake sona, akufake ibhengela, siphole.

Amanambasikhambe mateki amhlophe, nanzima akhona, nabovu akhona, alula. Isikhathi esinengi ambathwa nakuyiwa emnyanyeni, athanda ukumbathwa bentazana nabomma naboyogida. Alula, nawuwambetheko alula, ngikho bathi manambasikhambe ngoba usuyawambatha, ubophe ukhambe, abe akananto ezinengi.

Amancina atholakala ekomeni, atholakala ekomeni, la eendlebena, mancina wekomo.

Ibherede yingwani ethandwa ukumbathwa bomma nofana bentazana, isa ngwani, isa mncwazi. Nabayimbetheko, bayimbatha bayihlalise ngathi yingwani, bathanda ukuyimbatha nabayogida, inemihlobohlobo yemibala.

Izungu nofana idzila imbathwa bomma abathethe, abathethweko, bayifaka la entameni, la entameni, nawukude uyokuthi ziinsinjanyana, nawuseduze uyithinta, ngathi yi-plastic, bayithethe bayitanta phezu kwentamo ingathi ibugolidenyana, bayifaka la entameni.

Amatjhega ngila angene eenyaweni, ngathi ziinrholwani lezi ezidweyini, ezincazana lezi ezincani ezincani, ezingena le phasi eenyaweni, ngiwo amatjhega. Khulukhulu athanda ukumbathwa bomma nabayogida.

Iyerhana limbathwa mntazana nakayogida nofana nakaqeda ukuhlubula nabekathombile. Limbathwa, libekwa nofana lifakwa phezu kwesithimba, mncamo eminengi engemva, etjherezako, iyatjhereza so.

Ingejana sirholwana esimbathwa mntazana osanda ukuhlubula, ebasifaka la entameni la entameni, sideganyana godu asidege khulu ukukhombisa bona kusese lisoka elitjha nofana uyokuthomba, basimbatha la entameni, sihlala la entameni.

Ingwani imbathwa bobaba. Navane bambethe ingwani, zikhamba, bambatha ingwani lokha nakayo, nakatjhinga emnyanyeni nofana amasokana nangabe umngani uyathatha, ayokuhlala emsemeni, ambathe ingwani leya, aphatha nedondolo enzima bese phezulwa iba nomncamo

Irhabi limbathwa litlawana, libuye limbathwe mntazana osekasesigabeni sokobana ayokuthomba, umbatha irhabi. Libuye limbathwe bentazana ngeLesihlanu nabayokuthombisa itlawana, lirhabi lelo.

Isikotjhi simbathwa bentazana nabagidako ngeLesihlanu, navane kunequde bambatha isikotjhi ngaphambili bavale ngerhabi.

Umdzegana umbathwa bentazana la emkhonweni, nala entameni., usasirholwani nyana so esincazana so esidweni.

umnayilani ngicabanga bona, mncamo lo ongena eenyaweni so, ngiyacabanga anginasiqiniseko salokho.

Umgari mncamo lo omude ombathwa bomma nofana abonobesa, navane bawiselile. Omude abawuqhisela umseme phasi, bese bayavuma. Lokha nakunamagwabo isikhathi esinengi bayawumbatha.

Umadalanyana angasiQiniseko mara ngibona ngathi mncamo lo ombathwa ehloko bona ngathi ngiwo umadalanyana.

Umbhalo yingubo embathwa masokana nofana mumuntu osekadlulisile isokana, mntazana osekadlulisile, isokana esele liwelile. Nalibuyako libuya limbethe umbhalo.

Unokhethwabo yingubo embathwa lisokana nalibuyokuwela, mntazana obuyokuthomba nabomma bayayimbatha.

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma nabentazana nabayokudlulisa, nofana bayokuthombisa bayayimbatha, nabathambisileko bayayimbatha. Yingutjana nje encani ebekwa emahlombe incanyelwe ngesiqobotjhelo.

Isihlohlo yingwani embathwa bobamkhulu ngiso isihlohlo.

Umncwazi yisgcoko esimbathwa bomma nofana bogogo. Isikhathi esinengi imbathwa bogogo, ngibo abathanda umncwazi uyafuthumela.

Umkhala mncamo ombathwa ehloko lokha nakunomnyanya, umbathwa ngunomnyanya. Lokha nakumntazana aqeda ukuhlubula uyawumbatha, nesokana nalibuya ukuyokuwela uyawumbatha ehloko. umkhala mncanyana odweni.

Unomahlonjana mncamo ohlala emahlombe, omncazana so awusimkhulu, awusimncani khulu uphakathi naphakathi. Uthandwa ukumbathwa bomma, nabentazana, namatlawana.

Unomatlawana ligama elithiyelelwa umma onabentwana babentazana abangakathombi, bambiza bona ngunomatlawana.

Ivunulo yesintu nofana yesikhethu iqakatheke khulu, ngombana ikhombisa imvelaphi yomuntu nokobana umuntu uyaphi nakasuka la. Ikhombisa isiko lomuntu bona ujame njani, ngesiko lakhe lesiNdebele.

Inaka esimbathwa bobaba, abasimbatha la emahlombe.

Iphotho limbathwa abomma abathethweko nofana abendileko ngibo abambatha iphotho. Balimbatha liba ngaphambili, balibopha la edinini.

Iphephethu imbathwa bentazana abadlulisile nofana othombileko, nguye yedwa onelungelo nofana ofanele kumbatha iphephethu.

Ibhetja limbathwa basegwabo abangakaweli, ngibo abambatha

Isithimba simbathwa bomma abendileko nofana bentazana abadlulisileko bambatha isithimba.

Itjorholo itjorholo yembathwa bomma abendileko

Iporiyana yembathwa ngubaba othetheko, nguye ombatha iporiyana.

Amapatlagwana ambathwako bobaba nofana amasokana, manyathelo angena eenyaweni

Umtjhotjho wembathwa bobaba, amasokana ayawumbatha, ungena ehloko.

Ibhengela isinjana engena esandleni esandleni sokudla nofana sokudlela. Okhunye akusiyisinjana yiplastikana, iyiplastiki ibhengela le.

Amanambasikhambe mateksana. Manyathelo, ayahluka ngemibala. Esikhathini esinengi ambathwa bomma namkha abentazana nabayokugida.

Amancina macici, angena endlebeni, ngila ahlobisa iindlebe.

Ibherede khulukhulu imbathwa bomma nofana abentazana nabayokugida, imbathwa ehloko. Isangwani kodwa akusiyingwani.

Idzila imbathwa bomma abathethweko, ziinsinjana ezingenza entameni, ezitjhelelako, ezibugolide so. Zimbathwa bomma abathethweko.

Amatshega mincamo eminye engena eenyaweni. Ufaka enyaweni, kuhlala la engogoriyaneni yenyawo, nangale, ngiyo imitshega leyo.

Iyerhana yembathwa imbathwa mntazana oqeda ukuhlubula, obekathombile, nakahlubulako bambathisa iyerhana.

Ingejana ziinrholwanyana lezi ezincani, ezingenza edinini ngiyo ingejana.

Ingwani yembathwa bobaba, namasokana lokha nakuphekelela umnganabo ayokuthatha, bayazimbatha.

Ikghororo ziinrholwani, sukela esirholwaneni seenyaweni, iphephethu, isithimba, iinrholwani zedinini, imincamo todi ehloko.

Umlingakobe wembatha bonobesa nabawiselileko. Bawumbatha lokha nabayokuthokoza lokha nakumagwabo, mncamo omude abawumbatha ehloko.

Inyoka mncamo ombathwa, isikhathi esinengi bambathisa lokha nakwenda kuba ngunomyezani, umbathiswa ngumakoti mncamo omunye omude ebawumbatha ubamude so.